Xa ndidinga uncedo ngezinto ezinxulumene nokulima ndingaya kubalimi ndiyokufuna iingcebiso. Ndingazenzela nophando lokufumana umlimi osezingeni eliphakamileyo okanye osele enethuba nolwazi oluphangaleleyo ngokulima.

Amakhosikazi adlala indima eyahlukileyo nebalulekileyo kwezolimo befaka igxalaba kuwo onke amanqanaba enkqubo yokulima ukusuka kwimveliso ukuya kwintengiso. Babandakanyeka kwimisebenzi efana nokuhlwayela imbewu, ukuhlakula, ukuvuna, ukugcina, ukulungisa kunye nokuthengisa iimveliso zezolimo.

Icandelo lezolimo lisasele lilungele utyalomali ngenxa yorhumo oluvunyiweyo. Imali eqokelelwa nguRhulumente kwezolimo inceda uRhulumente ukuba abonelele ngeenkonzo eziphucula ubomi babemi bethu.

Ukuthengisa iwayini ngelixa kunokuba nengeniso, kuneengxaki zako. Oku kubandakanya umngcipheko wokutshatyalaliswa kunye nokuchithwa, iindleko eziphezulu ezinxulumene nokugcinwa kunye nokuthutha, kunye nobunzima bokulawula i-inventory kunye nokuthengiswa kweintanethi. Ishishini lewayini lijongene nemicelimngeni efana nokugqithiswa, ukuhla kwamaxabiso entengiso kunye nokuhamba ngemigaqo entsokothileyo.

Ndingathanda ukuba umqeshi wam sibe nonxibelelwano olucacileyo, intlonipho kunye nempatho enobulungisa, intlawulo efanelekileyo kunye neeyure, iimeko zokusebenza ezikhuselekileyo, ukuqatshelwa kunye nokukhula, ukuthembana.

Iimveliso zokulima ezifana nezityalo imfuyo kunye nezinye iimveliso zolimo zidala amathuba emisebenzi ngeendlela ezininzi. Ukuqeshwa efama, ushishino lwezolimo kunye nolungiso, ezothutho kunye nolungiselelo, imarike, iinkonzo zenkxaso yezolimo, agritour, uRhulumente. Imveliso zokufama azondli abantu kuphela, zitshisa amashishini ephela, zidala izigidi ekukhuleni, ekuqhubeni, ekuthengiseni, nasekuxhaseni.

Ukubuyisela umhlaba kubandakanya umsebenzi owenziwa ngezandla odala amathuba engqesho. Ukutyala imithi okanye izityalo zokugquma, ukwakha. Le misebenzi ifuna abasebenzi basekhaya, ingqesho ekhawulezileyo, ukulima kwezityalo, ukufuywa kwemfuyo.

Izityalo ezinokutyalwa ngexesha lembalela ngumbona, i-okra, ithanga, itumato, imoringa kunye ne-aloe.

URhulumente angasebenzisa ezolimo njengesixhobo esinamandla sokulwa intswelangqesho ingakumbi kwiindawo ezisemaphandleni apho kukho amathuba emisebenzi ukutyala imali kwa-agriculture ngokuphucula isiseko esingundoqo. URhulumente adale imisebenzi yolwakhiwo yexesha elifutshane kunye nexesha elide akhe inkqubo yokunkcenkceshela, iindawo zokugcina kunye namaphandle ukuphuhlisa indawo zentengiso ukunceda abalimi ukuba bathengise imveliso yabo.

Xa imvula inqabile imeko edla ngokubizwa ngokuba yimbalela okanye imvula eyomileyo ibachaphazela kakhulu abalimi kunye nezityalo zabo. Ukuntshula kakubi kunye nokukhula, imbewu ifuna ukuze intshule. Ngaphandle kwemvula imbewu inokungantshuli okanye ithathe ixesha elide. Izityalo eziselula zinokubuna okanye zife kwangoko, nto leyo ekhokelela kwisivuno esibi. Izityalo ezifana nombona, irayisi kunye nemifuno, ngaphandle kwamanzi aneleyo izityalo ziyadodobala zivelise iziqhamo ezimbalwa kwaye imveliso iyancipha kakhulu.

Izinambuzane ezinganabungozi kwizityalo zam ziinyosi, iincukuthu, iimpukane, izigcawu, iibhabhathane, iimbovane.

Ukuba neenkomo ezilalini kuzisa iinzuzo eninzi ezibalulekileyo, hayi nje kwiintsapho ezizimeleyo kodwa kuluntu luphela. Umthombo wokutya, ubisi lusenokujikwa lube yintshizi ibhotolo kunye neyogathi ukongezelela. Umvuzo kunye nengqesho, iinkomo zinokuba yinxalenye yamashishini amancinci ngakumbi abasetyhini kunye nolutsha. Ukulima, ukutsala iinqwelo, umgquba wesichumiso kunye ne-fuel. Ubulongwe benkomo busetyenziswa njengesichumiso sendalo.

Ukufumana isiqinisekiso sokulima eyunivesithi kubaluleke kakhulu ngakumbi kwihlabathi lanamhlanje. Ulwazi lokulima lwale mihla, imfundo yaseyunivesithi ifundisa iindlela eziphambili zokulima. Kubandakanya ulawulo lwezityalo nemfuyo, inzululwazi yomhlaba kunye nendlela zokunkcenkceshela, ukulawulwa kwezinambuzane kunye nezifo ezisebenzisa indlela ezilungele i-eco friendly.

Ukufumana inkxaso ethe gqolo kwezemfuyo, inkxaso efaka imali phezulu kokusebenzela ukulungisa amarisiti izixhobo kunye nezixhobo zokufundisa. Ukwenyuka kwemveliso kunceda okwangaphambili kunye nokuthunyelwa kwemithombo yedatha ukudala imisebenzi eminintsi. Oku kuyanceda ekupheliseni ingxaki yokuqhaqhazela kwemisebenzi kwilali kunye nakwamanye amazwe.